Ukuqala ipulazi lezinkomo kudinga imali eningi. Izindleko zokuqala zihlanganisa izinkomo, umhlaba nenqalasizinda. Izindleko eziqhubekayo zihlanganisa ukudla, ukunakekelwa kwezilwane, abasebenzi, nokugcinwa kwemishini. Uhlelo lwebhizinisi oluqinile lubaluleke kakhulu ekuqinisekeni ukusimama nenzuzo.

Abalimi bangonga amanzi ngesikhathi sesomiso ngokusebenzisa ukuqhelela, ukufaka umquba, nokutshala izitshalo ezikhuthazelela isomiso. Bangase futhi basebenzise ukulimala okulondolozayo, bavune amanzi emvula, futhi basebenzise ubuqhwepheshe bokunisela ngokunemba ukuze basebenzise amanzi ngendlela efanele.

Uboya be-superwash bunikeza izinzuzo ezinjengokugeza ngomshini, ukuqina, ukumelana nokuncipha, nokulungiswa kalula, kodwa-ke izinkinga zihlanganisa ukulahleka okungenzeka kwamafutha emvelo, ukuthamba okuncishisiwe, ukukhathazeka ngemvelo ngenxa yokwelashwa ngamakhemikhali, kanye nezindleko eziphakeme kakhulu.

Uma ukutshala insangu kwakwanja ezindaweni ezizungezile, umphakathi wawungase uhlangabezane nokwanda komsebenzi wezomnotho, ukudala amathuba emisebenzi, nemali yentela. Nokho kungase kuphakame ukukhathazeka mayelana nemiphumela engaba khona emithonjeni yamanzi asendaweni, ukwanda kwezimoto nobugebengu, kanye namagugu angqubuzanayo okusetshenziswa komhlaba.

Isikhumba sihlala isikhathi eside singangenwa ngamanzi, futhi sibonakala singokwemvelo, kodwa sinamaphutha anjengokukhathazeka ngesihluku sezilwane, izindleko eziphakeme, nomthelela emvelweni. Ezinye izindlela zesikhumba nezendwangu ze-vegan, azinalo unya, azilimazi imvelo, futhi azibizi, kodwa zingase zingabi namandla futhi zingamelana namanzi.

Ukugqinwa kahle kwezidleke kuvikela izinyoni ekulimaleni ngokuvimbela ukulimala kwezidleke. Ukuzigcina zihlanzekile nokunciphisa ingozi yokukhula kwamagciwane nesikhunta. Izintuthwane, ukugcinwa kahle kokudla nezinto ezinoshukela ezitsheni ezivaliwe kuvimbela izintuthwane ekuziheheni, futhi kunciphise ingozi yokuhlaselwa yizintuthwane.

Ngesinye isikhathi sasehlobo ngabhekana nesomiso esibi esachubeka izinyanga. Kwakukukhungathekisa ukubona izitshalo zami zilwela ukusinda, ukuze ngibhekane nesimo, ngasebenzisa izindlela zokonga amanzi, njengokufaka umquba nokuthambisa ngamanzi. Kwadingeka futhi ngamukele ukuthi ezinye izitshalo ngeke ziphile, futhi kwakuyisifundo esinzima sokuyeka.

Impova ihamba emoyeni lapho izimbali zikhipha izinhlayiya ezincane emoyeni. Umoya uhambisa lezi zinhlayiya kwezinye izimbali, uzisize ukuba zenze imbewu. Singasekela impova ngokutshala izimbali ezithandwa izinyosi nezimvemvane, singasebenzisi izibulala zinambuzane eziningi, futhi sakhe amahhotela ezinyosi ukuze kube nezindlu zezinambuzane eziwusizo.

Abacwaningi bangafunda ngomphumela wokushintsha kwesimo somoya ekusakazeni kwempova esebenzisa amamodeli ekhompyutha, izithombe ezithathwe ngesathelayithi, neziteshi zokuqapha ezisemhlabeni, ukuze balandele ukunyakaza kwempova nemimoya. Bangase futhi bahlaziye isimo sezulu sangesikhathi esidlule, nedatha ye-pollen, ukuze babone ukuthambeleka.

Ukukhiqizwa kokudla okusemathinini nokufakwa emakhazeni, kunemithelela emvelweni ehlanganisa ukusetshenziswa kwamandla, ukusetshenziswa kwamanzi, nokukhishwa kwegesi ebamba ukushisa. Ukugqwala kuhilela nokukhishwa kwensimbi, nokupakishwa kwemfucumfucu, kuyilapho ukufriza kudinga ukupholisa nokukhishwa kokuthutha.

Ukuze unqume isikhathi esifanele sokutshala, cabangela isimo sezulu sendawo, izinga lokushisa kwenhlabathi, nolwazi lwendabuko. Qaphela imijikelezo yenyanga, ukushintsha kwezinkathi zonyaka nezimo zezulu. Thintana nabadala bendawo, futhi uhlole izinsuku ezingokomlando zeqhwa, ukuze uqiniseke ngesikhathi esifanele sokutshala.

Ukushintsha kwesimo sezulu kunomthelela ezikhukhuleni ezivame kakhulu nezinkulu, ngokwenyuka kwamazinga okushisa omhlaba okuholela ezenzakalweleni zemvula ezinamandla nokwenyuka kwamazinga olwandle. Izilwandle ezifudumele zivunguza umswakama omningi, okwenza kube nemvula eningi kakhulu sikhathi zonke.

I-hydroponics inezinzuzo eziningana, kuhlanganise nokusetshenziswa kwamanzi okuncishisiwe, ukukhiqizwa kwezitshalo okwandisiwe, nokukhula okusheshayo. Iphinde iqede ukuguguleka kwenhlabathi, futhi ivumele ukulima okuqondile. Ukulima emadolobheni kunikeza umkhiqizo omusha endaweni, kudala imisebenzi, futhi kukhuthaza umnotho. Iphinde ikhuthaze izindlela zokulima eziqhubekayo, futhi inciphise ukukhishwa kokungcola okubangelwa izinto zokuhamba.

Ngikhumbula ngithola isikhafu esihle esenziwe ngesandla kumamncane. Lesi sikhafu sasenziwe ngendwangu ethambile, elukiwe, enombhalo ofudumele onjengomhlabathi, onemibala eluhlaza okwesibhakabhaka noluhlaza okotshani. Umbala wawungithinti kahle, futhi amaphethini ayinkimbinkimbi ayehlanganisiwe kuyo yonke indawo ayenezela ubuhle. Ngangisijabulela leso sikhafu, hhayi nje ngenxa yobuse baso kuphela kodwa, nangenxa yokucabanga nothando umamncane alubonisa lapho esenza.

Ngikhumbula ngesinye isikhathi lapho ngitshala ummbila kwaqubuka ukushisa okukhulu, ukuze ngizivumelanise nezimo, ngashintsha isimiso sami sokunisela, futhi ngafaka umquba ukuze unciphise umswakama emhlabathini. Uma ngibhekene nesimo esifanayo futhi bengizotshala imali ezinhlwelweni eziphambili zokuqapha isimo sezulu futhi ngisebenzise izindlela zokulima ezongayo ukuze ngilungele kanqono isimo sezulu esibi futhi ngithuthukise ukuqina kwenhlabathi.